Ndingavakalelwa ndidanile, ndiphoxekile, ndidandathekile kodwa ke ityala lona liyobe likum ngokuba xa uthenga idatha uye uyinikwe imihla eliza kuphela ngayo.

Ngamakhulu amahlanu idatha endilisebenzisa ngosuku ngokuba ndingumntu oyithanda kakhulu i-intanethi kwaye umntu othanda ukwazi ukuba kwenzeka ntoni apha esizweni mihla le yonke.

Idatha yakhe yandiphelela ndisenza umsebenzi wesikolo ndingalindelanga, ndaze ndacela uncedo kumhlobo wam ukuba andithengele idatha. Wandithengele idatha ndakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wesikolo.

Andibali ukujonga ibhalansi yedatha yam ndiyijonga ibhalansi yedatha yam xa ndiziva ukuba besele noko kukudala ndikunomyayi kube kumnxa ndiyijongayo ibhalansi yedatha yam.

Igigabhayithi yedatha kum ngeke yonele inyanga. Kum igigabhayithi yedatha isebenza iintsuku ezimbini, isizathu sesokuba ndingumntu othanda ukuba kunomyayi ixesha elide ngokuba ndithanda ukwazi ukuba kwenzeka ntoni esizweni jikelele maxesha onke.

Ngokolwazi lwam eyona nethiwekhi ifikelelekayo apha kweli loMzantsi Afrika ngu-MTN ngokuba nam ndisebenzisa u-MTN ukanti ezinye iinethiwekhi andinalo ulwazi lwazo.

Xa kuthethwa ngedatha eyona nto ithi qatha kuqala engqondweni yam ngunomyayi kwaye nokunxibelelana nabantu abakude kunam kwaye nokubukela iividiyo kunomyayi.

Eyona nethiwekhi ndingacebisa ngayo umntu ukuba ayisebenzise ngu-MTN ngokuba andinalo ulwazi lwezinye kwaye andikaze ndazisebenzisa ezinye iinethiwekhi.

Ndicinga ukuba urhulumente makathi ukuqinisa isandla ukuxhasa abo bangathathi ntweni kwaye abo bafumana ncinane ukuba bathenge idatha ukwenza izidingo zabo ezidinga i-intanethi ezifana nokuxhumana namalungu osapho ahlala kude kwaye nokwenza ezinye izinto ezidinga i-intanethi.

Akukho nto ndinokuyenza qha nto nje ndingenza isiqinisekiso sokuba kwixesha elilandelayo iya kuphela sele ndiyisebenzisile.

Uxolo mhlobo wam ngokukuphazamisa ndiyayazi loo nto ukuba ixabiso ledatha liphezulu kweli loMzantsi Afrika qha nto nje bendifuna ukugqibezela umsebenzi wam wezikolo ongena ngomso. Andazi nokuba mhlobo wam ubungandinceda na ngokuba undithengele idatha ndikwazi ukugqibezela umsebenzi wam ongena ngomso.

Owona nobangela wamaxabiso aphezulu edatha kweli loMzantsi Afrika yinto yokuba ayikho intuthuko kweli loMzantsi Afrika kungakumbi ezilalini.

Iidata bundles endiye ndizisebenzise ngenyanga ziba yi-fifty rand kwaye ixesha elininzi ndiye ndizisebenzise ukunxibelelana nabantu endihlobene nabo abakude kunam kwaye nokwenza ezinye izinto ezibalulekileyo kwi-intanethi.

Ndingamnika ingcebiso ethi xa eqhagamshelana nabahlobo bakhe okanye enxibelelana nabantu kwimfonomfono yakhe makahlale kwigumbi apho iW-Fi itsala khona ukuze ezokwazi ukunxibelelana nabahlobo bakhe.

Ngokoluvo lwam noko amakhaya amaninzi ayakwazi ukufikelela kwi-internet data ngokuba uphando lubonisa into yokuba amashumi anesixhenxe anethoba iphesenti lamakhaya luyakwazi ukufikelela kwidatha ukanti amashumi amabini ananye amakhaya akakwazi ukufikelela kwidatha. Loo nto ibonakalisa ukuba amakhaya amaninzi anako ukufikelela kwi-internet data.

Ukuba phezulu kwamaxabiso edatha iyabachaphazela kakhulu abantu basezilalini ngokuba loo nto ibenza ukuba bangakwazi ukufikelela okanye babe nolwazi malunga nokwenzekayo apha ehlabathini okanye nokwenzekayo malunga nelizwe labo nezinqubo okanye nezidingo ezithathwa babaphathi beli lizwe. Loo nto ibenza bangabinalo olo lwazi.